Ewe, kukho inqwelomafutha yezonyango eza rhoqo kwindawo endihlala kuyo, kwaye inceda kakhulu ngakumbi kubantu abangenako ukuya ezibhedlele ngenxa yokuhamba okanye imali. Le nqwelo izisa iindlela zokujonga impilo efana nokuxilongwa kwesifo seswekile, uxinezelelo lwegazi kunye nokugonywa.

Enye yezona ndlela zisebenzayo zokwazisa uluntu ngeenkonzo ezikhoyo zokuxhasa amaxhoba okuxhatshazwa, kukusebenzisa imithombo yeendaba. Njengorhatya, iintetho kumakhaya oluntu, nakwiivenkile ezinkulu, apho abantu abaninzi badibana khona, kwiiklinikhi nakwizibhedlele. Kunoba luncedo ukufaka iipowusta okanye amakhadi anolwazi malunga neenkonzo ezifumanekayo ezifana neenombolo zomnxeba zocweyo, iinkonzo zeengcali zengqondo kunye nendawo yokufumana uncedo ngokukhawuleza.

Ndicinga ukuba abantu abantsundu bakhe bafundiswe ukuqinisa, ukunyamezela, nokungathethi ngeemvakalelo zabo ngenxa yembali yocinezelelo kunye nokungafumani nkxaso yezempilo engqondweni. Imicimbi efana nokunxaxha kwemvakalelo, uxinezelelo lwengqondo okanye ukuxalaba, isoloko ithathwa njengobuthakathaka, isoloko ithathwa njengobuthakathaka okanye into ekufuneka uyoyise wedwa. Kanti kwezinye iintlanga ukuthetha ngempilo yengqondo kuthathwa njengesiqhelo.

Umntu angafaka izikhalazo zabathengisa amachiza angekho semthethweni okwehlisa umzimba, kwiindawo ezifana namapolisa, ingakumbi kwicandelo elijongene norhwebo olungekho mthethweni. Unokwenza isikhalazo kwiNkulumbuso yezempilo okanye kuMphathiswa wezempilo wasekhaya.

Ewe, ndiyacinga ukuba abahlali basemaphandleni bajamelene nemingeni emininzi xa kuvela izikhukhula. Eyona yezona ngxaki ziphambili kungabikho kweendlela ezifanelekileyo zokuhamba. Iindlela zihlala zikhukhuliswa ngamanzi, nto leyo eyenza kuba nzima ukufikelela kwiindawo ezifuna incedo. Ngenxa yoko iinkonzo zongxamiseko azisoloko zifikela ngexesha, kwaye abahlali kufuneka bazixhase, bazixhase bodwa okanye balinde ixesha elide phambi kokuba bafumane uncedo. Ngamanye amaxesha ukunxibelelana naphayana kuphazamiseka ngenxa yongabikho kombane okanye imida yeteknoloji efumanekayo. Ngoko ke kubalulekile ukuba kurhoxiswe kwezinye iindlela zokunceda ezi ndawo, ezifana neendlela eziphucukileyo zonxibelelwano kunye nezicwangciso zokhuselo ezisebenzayo.

Ndicinga ukuba le meko ingasombululeka ngendlela ezahlukeneyo. Okokuqala, kubalulekile ukuba izibhedlele kunye neekliniki zisebenzise oogqirha okanye abongikazi abathetha iilwimi zendawo, njengesiXhosa. Oku kuya kunceda abantu abadala bazive bekhululekile, kwaye bekwazi ukuchaza kakuhle iingxaki zabo. Okwesibini, kunganceda kakhulu ukuba kubekho abaguquleli abaqeshiweyo kwiziko lezempilo, ngakumbi kwiindawo ezisemaphandleni. Kwakhona, ukuqeshwa kwabasebenzi bezempilo ekwaziseni inkcubeko kunye neelwimi zengingqi kunokunceda ekwakheni unxibelelwano olungcono phakathi kwabo kunye nabagulayo.

Enye yezona zizathu ziphambili ezibangela imililo ematyotyombeni kukusetyenziswa kwezixhobo somlilo ezikhuselekileyo ezifana nezibane zamafutha, amakhandlela okanye izitovu ezisebenza ngeparafini. Amaxesha amanintsi ezi zixhobo ziyasetyenziswa kuba akukho mbane kwezinye iindawo. Okwesibini, ukuxinana kwezakhiwo kunye nowungabikho kwendlela zokuphuma ngokukhawuleza xa kukho umlilo. Amanyathelo athathwayo aquka ukufundisa uluntu ngendlela yokusebenza izixhobo zomlilo ngokukhuselekileyo, ukwakha izindlu ezinemigama efanelekileyo phakathi kwazo, kunye nokubonelela ngendlela zokucima umlilo.

Ndicinga ukuba eyona ndlela ingcono yokudibanisa inkcubeko yesiNtu nolwazi lwale mihla kukusebenzisa indlela ehloniphayo nefundisayo. Okokuqala, kubalulekile ukusebenzisana nabakhokheli benkcubeko, oomama abakholelayo eluntwini kunye nabafundisi, ukuze baziqonde izibonelelo zocwangcisontsapho. Xa ulwazi luvela kubantu abathembekileyo kwinkcubeko lwamkeleka ngakumbi. Okwesibini, iinkqubo zempilo zingawusebenzisa umzekelo wesiNtu ekuboniseni ukuba ucwangcisontsapho aluchasani nenkcubeko kodwa lunceda ekwakheni ikhaya elizinzileyo nelinempilo.

Umama omtsha kufuneka afunde izinto ezinintsi ezibalulekileyo ukuze akhathalele kakuhle usana lwakhe. Okokuqala, kubalulekile ukuba azi indlela yokondla usana, ukubaluleka kobisi lwebele, indlela yokuncancisa kakuhle kunye nokujonga ukuba usana luyahlutha na. Kwakhona umama kuyafuneka azi imiqondiso yokugula kosana njengokufudumala kakhulu, ungalali okanye ukungafumani ukutya, ukuze akwazi ukufuna uncedo ngokukhawuleza. Eyona nto ibaluleke kakhulu eyona nto ibaluleke kakhulu afumane inkxaso nokuba isuka kusapho, kuluntu okanye kwiinkonzo zempilo, ukuze angazivi eyedwa kwaye akwazi ukukhulisa usana lwakhe ngoxolo.

UMzantsi Afrika unezixhobo ezithile zohlangula nokunceda abantu ngexesha likanogumbe, kodwa zisoloko zingonelanga, ngakumbi kwiindawo ezisemaphandleni okanye ezihluphekileyo. Kukho amasebe karhulumente anjenge-SAPS, i-SANDF kunye neenkonzo zoncedo olungxamisekileyo, ezisebenza ngokubambisana xa kukho izikhukhula. Kukho izithuthi zoncedo kunye neengcali ezaziwayo kodwa ingxaki kukuba ezi zixhobo azisoloko zifumaneka ngokukhawuleza okanye ngokwaneleyo. Enye ingxaki kungabikho kwezicwangciso ezisebenzayo zokukhusela uluntu kwangaphambili, nto leyo ethetha ukuba abantu abanintsi bahlala bekhuselekile kancinci.

Ezinye iingcinga ezilungileyo ezivela kwinkokhelo yesiNtu ngocwangcisontsapho ziquka ukubaluleka ukuba neentsapho ezomeleleyo nezikwaziyo ukondla abantwana bazo kakuhle. Kwiinkcubeko ezininzi zesintu iintsapho ithathwa njengesiseko esibalulekileyo kuluntu, nto leyo ethetha ukuba uqinisekisa ukuba abantwana bayakhula kakuhle, yinto ephambili. Enye ingcinga elungileyo kukuxoxisana phakathi kwabathandanayo okanye kwiintsapho , phambi kokuzala abantwana, nto leyo enceda abantwana benze izigqibo ezizizo.

Ndicinga ukuba abantu abaninzi bafumanisa kunzima ukuvelana namabhinqa anedandatheko lwasemva kokubeleka ngenxa yokungaqondi kakuhle ukuba yintoni kanye le meko. Abanye bacinga ukuba xa umfazi sele enosana kufuneka azive onwabile kwaye axhamle. Ngoko ke xa ebuhlungu okanye ebonakala engenamdla kubonakala ngathi uyazenzisa okanye akayongxaki yokwenene. Ngaphezu koko ulwazi oluxhulumene nedandatheko lwasemva kokubeleka alufumaneki lula, kwaye abantu abanintsi abazi ukuba le meko inokuba nefuthe elinzulu empilweni yengqondo nomzimba. Kufuneka ke nokufundiswa kwabazali, uluntu kunye nabasebenzi bezempilo ukuze kubekho ukuqonda okungcono kunye nenkxaso ebonakala kula mabhinqa.

Ngokokubona kwam oku kuxhomekeke kwimeko yomntu nomgangatho wenkxaso akwaziyo ukufunyanwa ekhaya. Ukuba umntu omdala uneendawo ezilibalayo kodwa usenokwazi imisebenzi ethile yodwa kwaye kukho amalungu eentsapho anokumnceda imihla ngemihla, kungcono afumane umntu wokumnceda endlini. Le indlela imnika ithuba lokuhlala kwindawo ayaziyo kwaye azive ekhuselekile.

Ukugonywa kwi-COVID-nineteen kunezinto ezilungileyo ezifana nokunciphisa amathuba okuba umntu agule ngesi sifo, kwaye kuphinde kunciphise umthamo wokuphosa abantu kwiintlungu ezifana neengxaki ezinzima zesifo okanye ukufa. Iziphumo ezimbi ezinokuphuma zifaka iimpazamo okanye imiphumo engalindelekelanga njengeentlungu zomzimba, ukukhathala okanye utshintsho kwiimeko zomzimba.

Iingcebiso zonyango ezifana nomhlalutyi wezengqondo okanye umxoleli zibalulekile ekuphuculeni indlela abantu abaphatha ngayo izifundo zolahlekelo. Izenzo ezenziwa kuquka nokuquka imisebenzi yokuzivocavoca, ukuzola kunye nezinye izinto ezinceda ukunciphisa ukucindezeleka. Ukugxila kuncedo lokuphila kwakhona, ukuzihlaziya kwaye ukwamkela ukonwaba kwakhona kubalulekile kwindlela yokuphulukisa emva kokuphazamiseka.